Ha ngata, ha ngata ba itjwetsa hore bona ke Marena. Ha ba hloke ho jwetswa ke mang kapa mang. Ke tseba Morena Moshweshwe.

Barwetsana, ba tlameha ba itshware hantle. Ba se kopane le batho ba bo ntate.

Ke rata dijo tsa setso haholo, hobane re hotse re ja tsona. Ke dijo tseo bo nkgono le bo ntatemoholo ba rona ba re hodisitseng ka tsona. Ho feta tsena tsena tsa sejwalejwale tsa di-take away.

Ke bona bophelo ba toropong bo le betere, hobane toropong kwana o kgona ho fumana mesebetsi ha bonolo. Ho feta ha o le mahaheng, mesebetsi ha eyo.

Ena tlhahiso ke utlwa ke sa e tshepe ho hang. Re hotse re tseba hore lepatong ho aparuwa diaparo tse ntsho e seng tse tshweu. Hona ke qala ho utlwa.

Ke bona e le maikarabelo a mmuso. Hore merabe yohle e tshwaruwe ka ho lekana. Mme dintho tsa merabe e mong le o mong di lekane le e meng, e seng tse ding di tume ho feta tse ding. Ke mmuso a tlamehileng hore ruta hore ditokelo tsa rona di ya lekana.

Malapa ha a lekane kapa hona ho tshwana, mme ba etsa dintho ka tsela e sa tshwaneng. Mohlala, lelapeng le leng ho kenywa ngwana dithapong matsohong, maotong le thekeng hore a tshireletsehe.

Tjhe tjhe, ha ke sa bona mesuwe e hlwahlwa jwalo ka pele. Mesuwe ya sejwalejwale e se e le bana. O ka fumana motho e ba mosuwe selemong sena empa a bolotswe selemo se fitileng. Ha e tshwane le pele moo basuwe e leng batho ba baholo fela.

Ee, Marena a phoso ka ho etsa sena. Hobane ba tlameha ho fana ka bodulo fela ho batho ba beng ba motse oo. E seng ba se ba sa hlahe motseng oo.

Ke rata sebini sena se mona se bitswang ntate Mantsha. Ke motho a binang mmino wa Sesotho ebile a ikgaba ka setso sa hae.

Ke ka rarolla ka hore motho le motho a etse se etsuwang kerekeng ya hae. Mme feela re tlamehile ho amohela seo. Re sa tlamela ho tsekisana.

Re tlameha ho tseba hore motho eo ke mang, o hlaha kae, o tswaletswe kae. Ke a madi a feng. Batho ba iphang Morena Borena ba tlameha ho fuwa kotlo ya ho tshwarwa kapa hona ho ahlolwa.

Ee, ke motho ya dulang a nka dikeletso ho batho ba baholo. Hobane ke a tseba le bona le bona ba ile ba feta mathateng ao ha ngata re fetang ho ona. Ba se ba na le tsebo ka seo kapa ona mathata a seng a hlaha ha jwale.

Motho ha a sa kgotsofala qeto e nkuweng. Ke nahana hore ho ka ba bohlokwa ha a ka bua hore ha a kgotsofalla qeto eo.

Ke besa nama ka dinako tsohle tse ke batlang ho besa. E ka ba motsheare kapa mantsiboya. Ke rata ho besa nama ya mmele, jwalo ka ya kgomo, kapa yona ya nku, ha mmoho le ya kolobe.

Malome, ke ile ka utlwa batho ba re ha o sa ya lebollong ha o mosadi kapa mme ke hobaneng le thuto tseo di tholang moo, ke tsa mofuta .

Ke atisa ho bitsa bo mme ba baholo ba tlo nthusa ho na ho tlo pheha ka ofela. Ka nako engwe bo mme ba qabana ha ba le mmoho ho pheha. Ka nako engwe ho thusanwa hantle.